Mitambo ya tshikolo ndi ya ndeme kha uri i kone u ri thusa musi ri tshi swika hune ra ḓovha ri kha tshikhala tshine ra ḓovha ri kho ṋanga dzikhonani, hune wavha u kho vhona vhukoni ha khonani yau wa dovha hafhu wa guda zwinzhi kha khonani yau na khonani ya wa guda vho zwiṅwevho kha iwe. Ngauri u guda kha muṅwe a hu fheli na u guda kha iwe a hu fheli zwino matangwa ane a tshikoloni a zwi ṱuṱuwedza na u thusa kha u vhonisa na u ri thusa hafhu kha kutshilele kwashu a ḓuvha na ḓuvha ngauri ri vha ri khou pfa khaedu dzo fhambananaho dza ḓuvha na ḓuvha na uri vhathu vha dzi thasulula hani musi vha tshi ṱangana na khaedu idzo.

Musi hu na mitambo heyi noni huwa swika hune havha na mukaputeni, mukaputeni uvha a kho sumbedza vhurangaphanḓa hawe kha thimu yawe zwa dovha zwa thusa na kha uri a kone u langula thimu na vhuḓifari ha vhatambi vha thimu yawe.

Musi hu tshi itiwa mitambo hei noni ya vhutambo ha dzi tshaka zwi thusa kha uri ri sa laṱe mvelelo ya vho rine ri dovhe hafhu ri dzulela u humbula na u elelwe vhubvo hashu na vhubvo ha mvelelo dzashu. Hezwi zwi ḓo thusa na kha uri na vha mirafho i ḓaho vha ḓo eletshedza maitele a heinoni hu itela uri mvelele yashu ya sa vhavenḓa kana mvelelo ya dzi tshaka dzo fhambananaho i sa fhalale i dzule i hone roṱhe ri dzule ri tshi thetshelesa roṱhe ri dzule ri tshi elelwa sa vhunga ro i vhetshela masheleni o fanelaho uri i dzulele u vha hone i sa fhalale.

Hezwinoni zwi vulela tshikhala tsha uri vhathu vha sumbedze kana vhatambi vha sumbedze vhutsila havho kana u ḓi hudza nga kutambele kwavho phanḓa ha shango ḽoṱhe. Hezwi zwi vha vulela zwikhala na kha mashango ḓavha uri vha ḓo kona u vha na vhutsila vhune vhavha naho zwi dovha hafhu zwa vha vulela zwikhala kha u ḓi sumbedzisa na kha zwi sponsora kana vhalambedzi vhane vha nga tama u vha lambedza.

Muṱaṱisano wa bola ya milenzhe u fanela u vha hone hezwi ndi ngauri bola ya milenzheni ndi miṅwe ya mitambo ine ya vhesa na vhaṱaleli vhanzhisa kana vhatevheli vhanzhisa fhano ḽifhasini zwino hu u ṱuṱuwedza na u kunguwedza uri mutambo u yu u si fhalale u fanela u dzulela u vha hone nahone vha dovha hafhu ha vha tshipiḓa tsha nyonyoloso khavho vha kho tambaho na tshikhala tsha u sumbedza vhukoni na khaavho vha kho tambaho.

Ndi vhona unga tshifanyiso tshine tsha nga thusa ndi tshifanyiso tsha musenga vhadzimu izwo zwitshi kho itiswa ngori afrika vhurwa ndi shango ḽine ḽa vha shango ḽine ḽavha ḽa vhathu vho fhambananaho nga dzitshaka nga mvelele so hezwinoni zwi nga thusa na kha uri musi vhathu vha bvaho nnḓa vha tshi ḓa fhano afrika tshipembe vha ḓo vha vho kunguwedzea hu takalela u nga investor kana u lambedza mvelelo dza vhoriṋe na u vhona vhuthihi vhune ravha naho hu tshi khou ri shumela.

Hai tshikolo tsha vho riṋe tsho vha tshi kha ḓi shotha vhathu vhane vhanga tamba mitambo iṅwe yo fhambananaho u fana na mutambo wa chess wovha u sina vhatambi vhanzhi vhunzhi ha vhana vho vha vha sa sumbedzi e dzangalelo nahone hu vha hu sa kunguwedziwa sa vhunga miṅwe mitambo yo vha itshi kunguwedziwa ende u mutambo ndi mutambo une wavha mutambo wa nṱha u thusa hu na kha tutula muhumbulo wa muthu.

Hezwinoni zwi thusa kha uri musi mitambo heinoni i tshi khou tambiwa hu ya swika hune vhathu vha ya vhadzulapo vha Afrika Tshipembe nga u fhambana ha vhupo hune vha bva khayo vha ya vha ya u rengisela vhaendela mashango zwibveledzwa zwavho zwine vha zwi bveledza hayani zwine vha endela mashango a vho ngo zwi ḓowela izwi zwi thusa kha uri mabindu a vhathu vhane vha vha mahayani kana vha kha vhupo ha mahayani vha a swika hune vha vha tshi kho ita tshelede ya kona u ḓi unḓa vhone na vhana vhavho.

Musi matshudeni a tshi bvelela a wa vunḓu ḽigede na ḽigede zwi mu thusa uri na ene muṋe a kona u ḓi wana a tshi nga kona u ya nga wana vhalambedzi kha pfunzo dzawe. Izwi zwi ḓo thusa u fhaṱa vhu matshelo hawe na uri a kone u ḓi imisa musi a tshi vho ya magudedzini mahulwane.

Musi thimu dza ḽa afrika tshipembe dzi tshi ḓi wana dzi khou dzhenelela kha mitambo ya dzitshaka ya Afurika zwi thusa u sumbedza uri mutambo uyu noni wa bola ya milenzhe fhano Afurika Tshipembe u dzhieliwa nṱha nahone u khou sumbedza u na vhathu vhanzhi vhane vha u tevhela vhane vha u funa honeha u kho tamba bola ya milenzhe ine kha tshino tshifhinga yavho topfi ndi bola ya milenzhe ya tshizwino. Zwine zwa kunguwedza na vhaṅwe vhatambi uri vha fune u tambela kana vha takalela u tambela league ya fhano Afrika Tshipembe.

Ee ndo no vhuya nda tou ṱalela mutambo nga honoyo wa musi thimu ṱhukhu i tshi swika hune ya kokodza dzi wini khulwane kha thimu khulwane dzine wavha u sa lavheleli uri dzi nga swika hune dza fhenyiwa nga thimu idzo ṱhukhu.

Musi hu na tshomedzo dzo teaho dza u ita zwa mitambo zwi a thusa na kha u tsireledza uri hu savhe na mafuvhalo ane o vha a songo lavheleliwa kana mafuvhalo mahulwane ane anga fhedzisela a khou tshinya vhumatshelo ha vhatambi so musi arali zwino arali hu na tshomedzo dzo teaho zwi thusa u tsireledza mutambi na vhatambi ngae na vhaṅwe vhoṱhe vhane vha vha hone mudavhini.

Ee ndi vhona uri zwikolo zwi pembelela u bvelela ha mitambo zwo eḓanaho nga uri zwi a swika na hune zwa to bveledzisa nḓowetshumo dza uri hu tovha na na mi zwa mitambo zwikoloni zwa fhedzisela zwitshi vho to itiwa sa iṅwe ya dzi kiḽasi kana iṅwe ya dzi pfhunzo dza vhana vha tshikolo.

Vhuendelamashango vhu thusa kha vhudzulapo vhune ha vha nnḓa ha ḓorobo khulwane ngauri musi hu na maḓikiṱa kana hu na zwine zwavha zwi kho fariwa hanefho dzi ḓoroboni khulwane hua swika hune na hezwi zwiṅwe zwa hune vhathu vha eḓela hone zwa dzi BNB zwa swika hune zwa bukiwa zwa ḓala ha vho sala u tshi khou sapotiwa na dza nnḓa ha dzi ḓorobo khulwane lune zwa sala zwi kho thusa u fhaṱa ikonomi idzo.